Kufanele bazihlole ukuthi zisebenza kanjani, nokuthi zizosiza kanjani intsha. Nokuthi intsha izozuza kanjani.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqinisekisa ukuthi abafundi bonke bathole izibonelelo nezinzuzo ngokulingana nje kuphela.

Zingaqinisekisa ukuthi abaphathi bezikolo nongqongqoshe we-sports, bahambele ezizindeni zonke ezahlukene. Bayohlola ukuthi zidingani bese beyaqinisekisa ukuthi ziyahlinzekwa ngezidingo zakhona ungqongqoshe we-sports.

Umdlalo engangiwuthanda ngisemncane yisgungu. Ubeka amakhadi abe urawundi, nithathe ngalinye nibeke. Lo oyothatha elifana naleli eliphansi, uyena-ke osedliwe onesgungu.

Ngingabakhuthaza ngokuthi bazimisele baziqeqeshe njalo ukuze baphumelele.

Bangasiza ngokuthi bavule amathuba omsebenzi noma ngabe mancane kangakanani. Bahlinzeke bonke abantu abawadingayo.

Ngokuthi kube nabaqaphi abazoqapha uma kudlalwa.

Ngokuthi benze izinhlelo zemidlalo zalezo zingane ezilingana nazo. Ukuthi nazo zithole ithuba lokudlala.

Yebo, ngaba yingxenye kepha akuhambanga kahle, sadliwa.

Uhlobo lomdlalo kwakuwumdlalo wokugijima. Wawubaluleke kakhulu kimi ngoba nami nganginesifiso sokuqhudelana nabanye. Kepha-ke, yey! Ngaphumelela.

Engithokozela ukuwubukela owesibhakela. Ngangiwuthanda ngoba wawungifundisa ukuthi ngikwazi ukuzilwela.

Ngithanda uSiyabonga Nomvete ngoba ufaka amagoli njalo futhi uyazimisela.

Ingakhuthaza ngokuthi badlale imidlalo elinganayo futhi efanayo, engabandlululi ngobulili.

Ngamukhuthaza ngokuthi ahambe nalaba abadlalayo ukuze abone ukuthi kudlalwa kanjani. Naye abe nothando lokudlala, ajoyine leli qembu lendawo.

Kungabaphatha kabi kakhulu ngoba kungafana nokuthi nje balahlekile, abanaskolo.

Bangakwethula ngokuthi babonise abantu ukuthi le midlalo ingakhaliphisa izingqondo zezingane, ukuthi zikwazi ukuyoqhudelana nezinye ngaphandle.

Bangahlangana benza amaqembu, benze izinto abazithandayo njengomculo nokunye.

Ngokuthi emva ngokuphuma kwesikolo, babahlanganise nalaba abadlalayo. Ukuze babone ukuthi kudlalwa .

Umdlalo engiwuthandayo kunayo yonke ibhola ngoba lingigcina ngijabulile.

Zibamba iqhaza ngokuthi zigcina izingane zingabi uvanzi emgwaqeni, zigcine zenze nezinto ezingalungile.

Ngokuthi kudlalwe imidlalo ethandwayo emphakathini.

Ukuziba, nokunganaki, ukugxekwa.

Kungakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu abe nentshisekelo yokusebenza kulezi mboni. Futhi abe neqhaza alibambayo kuzo.

Ngababonisa ngokuthi babambisane uma bengabambisani, akukho mdlalo abazowuwina.

Ngingaveza ukuthi umphakathi ungalahlekelwa amathuba okuzimbandakanya nezimidlalo. Uma isikhungo sezemidlalo singathuthukiswa ngingazimela izidingo zomphakathi. Ngokuthi ngiqinisekise ngokuthi ngihlezi ngixhumana nesikhulu sikahulumeni ngokuthi kufezwe izidingo zomphakathi. Ngiqinisekise ukuthi ziyafezeka.